Ndingaziva ndinomonde, ukusebenzisa amaziko okunceda karhulumente kufuna umntu onomonde, kuba ngamaxesha amaninzi kuyenzeka uba kukhona apho abasebenzi babambeke khona, kukhona abantu abadinga uncedo lwabo okanye izandla zabo ngaphezu kokuba mna ndizidinga. So kufuna umntu onomonde, okwaziyo ukulinda nokwaziyo ukuqiqa ukucinga.

Urhulumente udinga uqeqesha ootishala, ikakhulu aba tishala bangasebenziyo ngoku, abaqeqeshele ukuba bakwazi ukufundisa abantwana abakhubazekileyo. Kuba nyhani kwizikolo ezinintsi ezisemaphandleni azikwazi ukuba zingathatha abantwana abakhubazekileyo, ikakhulu abantwana abasebenzisa izitulo zamavili, abantwana abasebenzisa iintonga ngokuhamba. Ufumanise uba izikolo azikulungelanga oko, azinandawo apho abantwana bangahamba khona abantwana, bangaqhuba khona izitulo zamavili abazisebenzisayo. Ngoko urhulumente udinga ukuba angalungisa izikolo ukuba zikulungele ukuthatha abantwana abakhubazekileyo kwaye aqeqeshe abafundisintsapho uba nabo bakulungele ukufundisa abantwana abakhubazekileyo, kuba akukho lula ukufundisa abantwana abakhubazekileyo kufuneke ukuqeqeshelwe oko, ube nomonde owaneleyo, futhi ukwazi uba bafundiswa njani.

Uxinzelelo lwegazi okanye i-high blood pressure lulawuleka ngokuba umntu atshintshe indlela aphila ngayo, aqalise ukuzilolonga, atshintshe indlela atya ngayo, aqalise ukutya ukutya okuya egazini, imifuno, asele kakhulu amanzi. Futhi kufuna umntu ozokwazi ukuthatha izigqibo ezilungeleyo ubomi bakhe nempilo yakhe, ukuba ayeke ukusela utywala, izinto apha ezingambeka emngciphekweni, ayeke ukutshaya futhi ahlale njalo ezilolonga, esebenzisa amachiza okulawula uxinezelelo lwegazi oluphezulu.

Ugqirha oqeqeshelweyo ukugada isifo seswekile angamnika iingcebiso ezi, ezoba agade indlela atya ngayo, atshintshe indlela atya ngayo, ahlale esitya njalo ukutya okunemifuno. Ahambele kude kukutya okunamafutha, ahambele kude kukutya okuneswekile kakhulu, iinto ezinjengeeswiti, iikeyiki nezinye izinto ezineswekile kakhulu, oko kungambeka emngciphekweni. Futhi abantu abaneswekile funeka bahlale njalo bezilolonga, basele amanzi umzimba uhlale unamanzi awaneleyo, angomi umntu, ahlale ezilolonga ukuze amajoni omzimba ahlale ekulungele ukulwa. Futhi ahambele kude kwizinto ezinjengotywala, ukutshaya nezinye izinto ezingamenza ukuba anyukelwe yiswekile yakhe.

Mhlobo wam, mamela ndikucacisele, le into uyenzileyo yokuthenga iyeza esitratweni kuba ufuna ukubamba umyeni wakho uba angakuniki uqhawulo mtshato ayilunganga. Okokuqala, awuyazi ukuba eli yeza lingabeka emngciphekweni kangakanani ubomi bakho, futhi awuyazi uba eli yeza linemiphumela enjani na. Futhi ngokuzihlonipha nokuzithanda, isigqibo esithathwe ngumyeni wakho samkele ngentliziyo. Ewe kubuhlungu kodwa samkele ngentliziyo evulekileyo, uthathe ubomi bakho ubuqokelele ujonge phambili, uzame ukuzithuthukisa, ungazihliseli isidima ngokuba uhamba uthatha amayeza esithubeni kuba ufuna ukubamba umtshato wakho. Loo nto yinto engazukunceda nganto, futhi ayizubuyisa umtshato wakho, kuba elaa yeza awulazi nje nokuba unyaniseke kangakanani kwa umthengisi walo.

Ngokokwazi kwam, abantu abaneswekile baye babonakale ngokuba umntu uyanxanwa, futhi esoloko nje ulambile. Kukudinwa kakhulu, ukusoloko eyochama, umchamo wakhe usoloko ekhona nje, uyaquqiseka ekuchameni. Uthi apho asikwe khona enesilonda singapholi, okanye siphole kade, sisoloko sichicha amanzi.

Mna ngokokwam ndibona ngathi abantu abadala abaxabisekanga, futhi abakhathalelekanga kuba maxesha amaninzi kakhulu kwezaa ndawo zasemaphandleni ezilalini, kufumaniseke uba abantu abadala bahlala bodwa nabazukulwana. And uyobona ke abantwana abangamakhwenkwe, abantwana abamoshayo, besiya uyomosha kuloo mizi inabantu abadala bangabahloniphi, bamoshe bathathe izinto zabo ngolunya, okanye ngokungenalusini. Abakhathalelekanga eMzantsi Afrika abantu abadala futhi akukho nentlonipho eyaneleyo abanikwa yona, kuba bekufanele uba kwiilayini okanye kwimigca apho abantu balinda khona, ezibhankini nezibhedlele, abantu abadala abafoli, abayenzi nje into yokunyamezela leyo migca okanye olo lindo. Kodwa ke uyobona ulutsha lulindisa abantu abadala.

Mamela ndikucacisele, ikhaya labantu abadala aliyiyo le nto abanye abantu abalizoba ingathi liyiyo, apho abantu bacinga uba uyamlahla umntu wakokwenu, umsa kwikhaya labantu abadala. Phayana kunabantu abaqeqeshelwe ukukhathalela abantu abadala, kunabantu bonyango, kunamanesi, kunoogqirha abaqeqeshelwe ukukhathalela nokuhoya abantu abadala. Xa simsa phana asiyanga uyomlahla, sizawuba namaxesha apho sizoyombona khona, futhi ndikholelwa entweni yokokuba ukuhlala phayana phakathi kwabanye abantu abadala, abajongene nale ngxaki yakhe, ajongene nayo naye kungamnika ithemba nokuba kungamphakamisa, futhi kungamnika okokuba akwazi naye ukuzilwela. Thina asinako futhi uyabona uba siyohluleka kukumkhathalela.

Mna ndikholelwa entweni yokuba utishala ungumzali wasesikolweni, ngoko ke indlela oziphatha ngayo, indlela obabonisa ngayo abantwana uba uyabakhathalela yiyo eyenza uba bakuthembe futhi bazive bekhululekile uba bangathetha nantoni na kuwe. Le into iziswa ngulo mntwana kum ndiyibona njengokuba undithembile, futhi ubone ekhuselekile uba angayithetha kum. Abantwana bafuna ukukhokhelwa amaxesha amanintsi, futhi bafundiswe ngezinto ezidibene nokwabelana ngesondo. Xa ezisa into ekanje, sekwenzekile sekekhulelwe ifuna ke ngoku uhlise umsindo, kuba ukunyusa umsindo phezulu umxelele uba bekungafanelanga uba uthi, bekungafanelanga uba uthi akusazunceda, kuba ngoku isimo sesikanje, into efanele ukuba masijongane naso ngqo.

Silapha kuR sixty-one, indlela ephakathi koMthatha neNgcobo. Sidlula kwingozi embi kakhulu, phakathi kwetrakhi enkulu neteksi. Sicela nikhawuleze nifike kuba imbi, kumasikizi. Baninzi abantu abonzakeleyo nabadinga uncedo. Sicela nikwazi nokufowunela amapolisa, nifowunele neeambulensi zize, kuzoncedwa aba bantu balapha.

Njengotishala ndingathethelela okokuba abafundi abakhulelweyo, endaweni yokuba mabanikwe isohlwayo soba mabahambe bayohlala ekhaya, bathathe ikhefu lokuhlala emakhaya, umfundi ngamnye makaze nabazali bakhe, aze nabantu abazomncedisa apho, kumaxesha apho umfundi angazibona esezintlungwini okanye efikelwe yinimba yokuba makabeleke. Kuba ukugada abafundi abakhulelweyo akuloxanduva lasikolo, kungeloxanduva latitshala. Kodwa ke imfundo yabo okanye ikamva labo lilulo uxanduva lotitshala. Ngoko ke uncediswano phakathi kwabazali nootitshala kungaluncedo kakhulu emntaneni nakwimfundo yakhe. Angayithathi ikhefu kodwa abazali bakhe babe khona ukubambisana noncedisana notitshala.